Didiriswa tsa go fetisa tshedimosetso di lebana le kgwetlho ya dipuo tse di farologaneng, ka ntlha ya tlhokego ya diphetolelo tse di maleba, theko e e kwa godimo le tlhokego ya boritibatsi. Se, se ka dira gore batho ba bangwe ba seka ba ba amogela tshedimosetso ka tokafatswa ka go dirisa thekenoloji ya diphetolelo. Go oketsa diteng mo dipuong tse digolo pele, le go rotloetsa tiriso ya dipuo tsa selegae.

O ka ba thusa ka tsela e khutshwane, ka go ba ruta go buisana le setšhaba, ba reetse bagodi le ditsebi tsa ngwao. Ebile, go akaretsa setso mo di dipatlisisong ba ka seke botshelo jwa letsatsi le letsatsi, go dirisa puo ya selegae, go tsaya karolo mo meletlong ya ngwao, go se atlhole.

Ke ile ka bona ga nngwe mo metšheng ya leago e e reng mmuso fa madi a mahala fa o e ngwadisa mo lenaneong le le rileng. Batho ba le bantsi ba e dumetse, fela ya nna tsietso. Seno se bontjha botlhokwa jwa ka go tlhatlhoba dikgang pele re di dumela.

Di-platform-o tsa tlhaeletsano di fokoditse bodutu ka go thusa batho go buisana, go bona kgothatso, go dira ditsala le go itlosa bodutu ka di katlego tse di farologaneng.

Dikai, Coursera, Khan Academy, YouTube, WhatsApp le MoyaApp, dithuto, dipalo, science-e, ICT, kgwebo le dipuo. Thekenoloji e dira gore thuto ya sekgala e nne motlhofo go e fitlhelela gongwe le gongwe.

Ya ntlha, o bula founu wa ya mo settings, tlhopha Wi-Fi, o bule Wi-Fi, o tlhopha Wi-Fi ya library, wa tsenya password fa e tlhokega, then o a tobetsa connect. Fa go bontsha connected, setse o golagane.

Ke rata mananeo a leng mabedi, jaaka di-film-i le ditiragalo tsa lefatshe. Ke a lebelela kamoso, tsa mafelong a beke fa ke na le nako.

Go oketsa ha di-App tse, go dirile gore go fosa ke mogala o se tlhoke go founela gape, ka gonne o ka romela molaetsa ka bonako WhatsApp le SMS, o ka tlogela voicemail-e kgotsa voice note. Go bonolo go kopa le go amogela diphetogo tsa nako ya puisano. Seno se dirile puisano ya mogala ya letheka ya bo maleba le e flexible.

E ka re thusa ka go beya Wi-Fi mo diphaposingborutelong tsa sekolo. Mabaka a ona bana ba le bantsi ba nna mo mafelong a go tlhokang inthanete. Go thusa go ithuta, go dira le tiro ya sekolo, go rotloetsa bokgoni jwa thekenoloji mo baneng. Seno se ka tokafatsa thuto le bokamoso jwa bana mo lefatsheng la di-chart.

Mogala wa me wa ntlha, e ne e le wa konopo. O ne o na le lebone le le bonesang, fa go na le molaetsa kgotsa moletlo. Ke ne ke rata gonne o ne o tiile. O na le radio le beteri e e kgonang go tsaya malatsi a le mmalwa.